Iyimali ezikhokhwayo ezifana njenge-overdraft azifani kanye nezinye izinhlobo zezikweletu ngoba, i-overdraft isuke isebhange. Manje ebhange imali uma iphuma, kumele kube khona enye engenayo. Uma sonke singathatha ama-overdraft singawakhokhi lizolimala ibhange, kugcine abantu bengasayitholi imali. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi uma uthatha i-overdraft ayifani njengezinye izikweletu, yona kuzokuphoqa ukuthi uyikhokhe.

Izimali ezahlukahlukene ezikhokhwa minyaka yonke ze-overdraft, azifani ibhange nebhange. Ibhange eyangigqamela kakhulu, yilena khona okukhokhwa khona u-twenty percent interest ekupheleni konyaka. Ukuze yehle leyo interest, kungamele ukuthi i-overdraft yakho uyikhokhe ngaphambi kokuthi kuphele unyaka.

Kakhulu, ezingakhathaza kakhulu izinto, yilezi zokuthi uma sengithathe umhlalaphansi ngisazokwazi yini ukuthi ngiqhubeke ngibe ne-medical aid, ngiye esibhedlela noma inini, ngiye kudokotela inoma inini ngaphambi kokukhokha imali ewukheshi, noma isamba semali ngaphambilini. Kanti futhi kubalulekile ukuthi ngazi ukuthi njengoba sengizothatha umhlalaphansi, ingasekho into engiyenzayo, sekuzoguleka kakhulu, kanti futhi kuzoguleka kalula. Ngakho akudingi ukuthi njalo-ke ngilokhu ngiyatatamiswa, ngingakwazi nje ukufonela i-ambulensi, ifike lapho engikhona, ingithathe ngaphandle kokukhathaza abantu abaseduze kwami.

Kubalulekile ukuthi ube nemshwalense, kepha imithelela yawo iyaye ibe yimbi, iphinde ibe mihle. Iba mihle ngoba unoma ungasekho umndeni wakho uyakwazi ukuthi uqhubeke uphile, impilo ifane njengoba okade usasekhona ubanakekela. Phinde futhi ibe yimbi, ngoba abantu bayabulalana ngenxa yomshwalense. Iy'ngane zisale zihlukumezeka ngesinye isikhathi ngoba abadala bayakwazi ukuthi bethathe lo mshwalense bashiye iy'ngane emgwaqeni.

Ziningi izindlela zokwenza imali uma une selula. Ungakwazi ukuthi ukhangise ibhizinisi lakho, ungakwazi futhi ukuthi usebenzise lona ucingo lwakho, phecelezi iselula ukuthi ikwenzele imali. Kukhona uku-trade-a lapho ofaka khona imali, uyibuke imali yakho ikhula. Ungakwazi futhi ukuthi uthathe izithombe zezinto ozidayisayo, kubone umhlaba wonke, uthole amakhasimende.

I-overdraft yomuntu ingaba yithuluzi elibalulekile lokulawula izindleko zakhe, ngoba uma ehola uyakwazi ukuthi asebenzise i-budget, ahlele ngokuthi imali anayo iwumalini, kanti futhi izindleko zakhe ziwumalini. Uma esekhokhe zonke izindleko zakhe, uyazi ukuthi usala namalini, mese ayacononozela inyanga ize iphele. Uma eseyidinga i-overdraft, uyazi ukuthi akasathathi i-overdraft enkulu ngoba ubhajethile kule nyanga, kanti futhi kuzobe sekulula naye ukuthi ayikhokhe.

Ngokucabanga kwami lezi mali zisuke zihlanganisa enye imali, noma zisuke zihlanganisa imali ethathwe womunye umuntu, ngalo lelilanga nawe uzothatha imali. Imali kumele ihlezi ikhona ebhange, ngakho uma njalo sonke sizothatha, ebhange ayikho imali ezosala.

Uma ngisebenzisa inkundla yemali yeselula, kungangilethela impumuzo ngoba akudingi ukuthi ngisuke la engikhona ngihambe ngiye edolobheni ebhange, ngiyofaka le mali ephuthumayo. Ngingavele nje ukuthi la ngikhona, ngithathe ucingo lami ngingene khona, ngiyifake imali, ifike ngaso leso sikhathi kumnikazi.

Ngingazizwa ngikhathazekile kakhulu, ngoba manje uma indaba ye-CEO isihilileke ehlazweni, lokho kuchaza ukuthi abantu abaningi abafake imali, abatshalimali njengami, bazongabaza manje bayikhiphe imali, okungadala ukuthi igcine isiwa inkampani. Manje nami ngingakhathazake ngigcine sengicabanga ukuthi kungcono vele ngiyikhiphe imali le engiyitshalile, ukuze ngikwazi ukukhululeka, imane ikhule ibe ihleli ngakimi, ukuze ngingalahlekelwa imali emva kwalesi sigameko.